Kuye kuthi qatha ukuba kufuneka ube kanti ungumntu okwaziyo ukubala kuba amakhadi adinga umntu okwaziyo ukubala, usebenzise ingqondo ngakwicala le-Maths.

Ndingabacebisa ukuba siyenzeni itonamenti mhlawumbi yebhola siye sibize nezinye iitim zezinye iindawo, kwenziwe sihowuste itonamenti ukuze kube mnandi baza konwaba nabo. Ngoba abafana esona spothi basithandayo iye ibe yibhola ekhatywayo. Kuye kube mnandi futhi bahlala be-healthy ngoba bayafana nokungathi bayajima.

Ewe, ndingavuya kakhulu kuba ndingumntu othandayo ukuhamba ndihamba ndibona amanye amazwe okanye ezinye ii-continents zaseMzantsi Afrika.

Ndicinga ukuba mna ewe, liyabafanela kuba kaloku yibhola yabafana. Ngoku xa isithi Bafana Bafana noko yinto eyeleleleneyo kubo.

Ndicinga ukuba yiBafana Bafana ne-Orlando Pirates. Yho, xa bedlalayo bayawenza umdla, uzibone nawe ingathi uphaa.

Ewe, ndicinga ukuba ikhona ngoba kaloku kwezemidlalo umntu ufundiswa indlela yokuziphatha, indlela yokuphatha abanye abantu adlala nabo, nendlela yokuthetha nabanye abantu irispekthi. So, ke ndicinga ukuba yiyo into abanokuyifunda.

Ndicinga okokuba ndingakhetha uJosh ajoyine athathe indawo kaTeko okanye indawo kaKhune.

Ndingaye ndongeze umthetho wokuba akuthukwa ebaleni futhi akwenziwa udlame ebaleni, kuba kaloku akukho mnandi ukuba umntu athi ayokwenza into ayithandayo ayokudlala ispothi asithandayo abuye onzakele, onzakaliswe ngomnye okanye ethukiwe ngomnye. Loo nto ingenzela ukuba baphele besilwa ebaleni.

Ewe, ndingavuma kube noko umdlalo wegalufa ngumdlalo noko onikisa umdla. Ndingavuma ukuhamba nomhlobo wam sihambe siye kuzonwabisa kuloo msebenzi wegalufa.

Ewe, ewe, ngumbono omhle lowo ukuba ingathi ezinye izikolo seziqalile. Ngumbono omhle lowo ukwenzela nazo izikolo zethu apha emakhaya zingashiyeki ngasemva.

Ndingabacebisa ukuba badlale ibhola i-netball, ibhola yezandla ukuze siso ispothi esidlalekayo singabantwana abangamantombazana futhi amantombazana amanintsi ayathanda ukusidlala. Sispothi esikwaziyo nokutitsha abantwana indlela yoziphatha.

Ewe, yeyona ndlela imnandi yokuchitha iholide ngoba sikhumbuzana izinto zakudala, sihlale kube mnandi, sibaliselane amabali kwezinto ezazisenzeka emakwethu kuba kaloku sihlala kwiidolophu ezikudeleneyo.

Ndicinga ukuba iindlela ezilungileyo zokuzonwabisa ngexesha leeholide kukuba uhlangane nabahlobo bakho owabagqibela kudala mhlawumbi senze ibhrayi sihlale sincokole sikhumbuzane ngexesha lethu lakudala.

Kulena indawo ndihlala kuyo, ewe, zikhona apha sinazo iitimu zeebhola, iitimu zee-netball, zee-rugby siye senze itonamenti, kuhlanganwe khona, kudlalwe kube mnandi, ilali idibane ebaleni kube mnandi.

Ndicinga ukuba umdlalo webhola, umdlalo webhola ekhatywayo inganguwo umdlalo endinothi ndibacebise ukuba bathathe wona kuba wona ubenza abantu bahlale besempilweni ngokomzimba nangokwasengqondweni.

Kukuba befuna ukuphumelela futhi befuna ukuba-healthy bafuna ukuba-healthy ngokwasengqondweni nangokwasemzimbeni.

UMzantsi Wethu okanye uMzantsi Webhola Yethu.

Ndingakhetha uChulumanco Mfakadolo ndikhethe adlale endaweni kaSiya Kolisi.

Ewe, ndicinga ukuba uluntu luyayazi iinzuzo zokubandakanya ulutsha kwezemidlalo kuba abantu abanintsi abangabazali baye bonwabe xa abantwana babo bezibandakanya nezemidlalo kuba kaloku bayasinda ezintweni ezinintsi. Umzekelo, ukophulamthetho, ukutshaya iziyobisi kuba bahlala besebaleni bedlala mhlawumbi ibhola ekhatywayo okanye ibhola yombhoxo. Ngoku abayifumani ke ngoku ithuba lokuthi bophule umthetho okanye batshaye iziyobisi.